Go batla tiro go fudugile go ya kwa inthaneteng mo batho ba tlhokang data go dira dikopo tsa inthanete, go bula di-website tsa ditiro le go ikgolaganya le babereki ba ba ka nnang teng. Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore go batla ditiro e nne selo se se turu thata, mme seno se ba kgoreletsa go ikgolaganya le ditšhono tse di ka ba thusang go bona tiro, ba bangwe ba ba tlhoke ba ditiro ba tlhokana le go tsenela dintlha tse di ka ba thusang go bona ditiro mme ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore ba seke ba kgona go tsenela dintlha tse di ka ba thusang go bona ditiro.

Nna mo nakong tsa gompieno ke dirisa inthanete e bidiwang rain, eo e duelwang ka kgwedi le kgwedi e leng goreng ga e tswalelo e ntse e botse bosigo le motshegare, mme yone internet-e eo e nthusa gore ke tle ke kgone go ikgolaganya le batho ba bantsi ba le gore ba tle go nthusa go batla tiro. Mme ebile ke kgona le go tsenela dilo tse dintsinyana tse e leng goreng ke kgona go batla tiro mo go tsone ka inthanete.

Ke dirisa data ya Vodacom e leng goreng e dirisiwa bosigo mo nakong e ntsi ka gore ke yone e leng gore ne e na le tlhwatlhwa ya ko tlase, go sa tshwane le e e dirisiwang mo motshegareng. Ke tsoga mo bosigong ka e dirisa fa ke fetsa fa go sa ya tswalelwa.

Data e ke e ratang go e dirisa ke a leina le rain e leng goreng o e duela ka kgwedi le kgwedi, o e duela madi a ka nna ka two hundred go fitlha ko five hundred go ya ka gore wena e o e batlang ke ko o batlang go e dirisa nako tse di feng. E ke e dirisang ya five hundred e phela e tshubilwe ga e ke e tima ga ena nako ya gore nako e ya tshuba nako e a tima, data ya teng o kgona go nna le di-router tse pedi o mongwe o kgona go tshwara e le nngwe a le kgole o mongwe a tshwara e nngwe a le kgakala, mme fela la patela madi a a rileng ka kgwedi nngwe le nngwe la fiwa data e e sa feleng.

Ditšhono tsa ditiro tse dišwa five G e kgona go oketsa papadi ya ditiro segolobogolo mo go tsa thekenoloji, tsa megala ya letheka le tsa software. Go atolosa dikgwebo tse dinnye ditlhwatlhwa tsa go bona thata tse tsa five G di ka thusa dikgwebo tse dinnye go oketsa ditšhono tsa bone tsa go bona tiro, go tsenela mo mebarakeng e metšha le go atolosa ditsamaiso tsa bone.

Go na le mefuta e mmalwa ya go tsenya data ya Vodacom mo mogaleng wa gago, o ka dirisa dikhoutu tsa mogala kgotsa webosaete, eno ke tsela e e motlhofo e e sa tlhokeng go dirisa inthanete dail star one three five hash mo mogaleng wa gago, mme o latela ditaelo mo screen-ing go reka setlamong sa data, o tla fiwa dikgetho tse di farologaneng tsa data letsatsi le letsatsi beke le beke kgwedi le kgwedi. Tlhopha setlhamo se o se batla mme o tlhomamisa theko ditlhwatlhwa di tla tsengwang mo akhaontong ya gago ya prepaid kgotsa ya poso.

Fa data ya gago e ka fela pele ga nako o ka dira tse di latelang reka go oketsa data, dirisa Wi-Fi i fa o kgona gape o ka gokela go Wi-Fi e go dirisa inthanete mahala le go boloka data ya gago. Fa o sa kgone go reka data kgona go fokotsa tiriso ya gago ya data ka go tima data fa o sa e dirise, mme gape le go tima go fofara one ga data. O ka dirisa USSD code go tlhatlhoba tiriso ya ya data le go reka setlamo se sengwe fa o se tlhoka.

Fa ke ya lebenkeleng ke reka data gore ke kgone go e boloka fa ke sa e dirise ke a e tima, fa ke e dirisa ke na le tšhono ya gore ka dira sengwe ka go boloka data ya me go dira data safe, se sengwe gape se nka se dirang ka go boloka data ke gore ke nne ntse ke lebelela ke tlhatlhoba gore data ya me e tlela ko kae gore ke nne ke itse gore e gaufi le go fela ke tshwanetse e ka oketsa kgotsa e sa le e ntsi.

Mo ditirong tse dintsi o ka romela data ka go dirisa nngwe ya ditsela tseno tse di le tharo, dirisa App ya Voda pay go reka setlamong sa data le go seromela mo mongweng, dirisa khoutu ya mogala go reka setlamong sa data le go se romela mo moweng fa o na le banka e ka go thusang go reka setlamong data le go se romela mo moweng o ka se dirisa.